Ukubonisa amathuba ezolimo angoku ezolimo njengebhizinisi, kufuneka ulutsha lufundiswe ukuba ezolimo alisiyo kuphela ukuhlwayela nokuvuna lunokuba ibhizinisi elinengeniso enkulu. Imizekelo yezolimo efana nee-hydroponics ezisebenzisa itheknoloji ephucukileyo ingabonisa ulutsha. Izifundo neenkqubo zolutsha, izifundo ezinomdla kwiikholeji neeyunivesithi, ezolimo mazifundise ngendlela ehambelana nehlabathi lanamhlanje. Kubekho izinto ezifana ne-agripreneurship, agriculture plus intrepreneurship. Ukusebenzisa itekhnoloji kwezolimo, ulutsha luyayithanda itheknoloji, ukuba singababalisela indlela itheknoloji enokuphucula ngayo ezolimo, njengee-drones, sensors, app zokulandela imveliso banganokubona njengomsebenzi wombono wexesha elizayo hayi owadlulayo.

Izinto ezenziwe ngengqolowa yiflawa, utywala, umgubo ongumkrozo.

Imivuzo efanelekileyo, abasebenzi kufuneka bahlawulwe umvuzo osemthethweni okanye ongcono ukuze baphile kakuhle baze bakhuthale emsebenzini. Iindawo abahlala kuzo, abasebenzi kufuneka bahlale endaweni ezicocekileyo ezikhuselekileyo kunye nezinamanzi acocekileyo. Ukhuseleko emsebenzini, abasebenzi kufuneka banikezele ngeempahla zokhuseleko, safety boots, glove, mask njalonjalo xa besebenza ngezixhobo okanye kwiindawo ezinobungozi.

Ukuhlalutya uhlobo lomhlaba, jonga umhlaba wakho ngaba ulungele imifino, izityalo ezifana nengqolowa, umbona okanye iziqhamo. Hlola ukufuma komhlaba, ubukhulu bawo kunye nokufikelela kwamanzi. Ukubonelelwa kwamanzi, cwangcisa indlela yamanzi. Kufuneka kube necandelo elilungiselelwe amanzi mhlawumbi ibhola, i-borehole, ipompo okanye umjelo. Ukuba amanzi mancinci ungacinga ngezolimo ezifuna amanzi ambalwa, njengomhlobo we-drip irrigation. Khetha uhlobo lezolimo, ungaquka okanye ukhethe phakathi kwezi, ukulima izityalo, ukufuya izilwanyana, izolimo ezixubileyo.

Ukunciphisa ilahleko yengeniso, ukukhetha indlela yokuthutha, ukulawula ixesha lokuthutha.

Ukufriza inyama kwangethuba, ukusebenzisa iindawo zokugcina inyama ezibandayo ukuhlola inyama phambi kokuba uyithumele.

Ukungalingani kokufikelela kokutya, ukutya okuchithekileyo, ukutya okungasulungekanga.

Yonakalise uphuhliso kwebhizinisi yezolimo. Ukufundisa abantwana ngempilo okwenyani into abayiphilayo, futhi inceda ukuba yehlise i-rate yaseMzantsi Afrika yebhizinisi , yebhizinisi yezolimo.

Ukwandisa ubomi bazo, shelf life, xa iintlanzi zigcinwa emkhenkceni zihlala ixesha elide zingonakali kunokuba zishiywe emoyeni okanye emanzini. Ukugcina umgangatho kunye nobumnandi, quality, ukuba iintlanzi zigcinwe kakuhle zisagcina incasa yazo, umbala kunye neprotheyini yazo. Ukukhusela ekubeni nasekufumaneni izifo, ubushushu obuphantsi buyayeka ukuthula kwee-bacteria ezibangela ukonakala okanye izifo.

Zixhasa ukhuseleko lokutya. Izityalo zasendle zikhula ngokwendalo ngaphandle kwemfuno yeenkcukacha ezinzima zokulima, njengemithi, iziqhamo zasendle, imifino. Ngexesha lokunqongophala kokutya okanye indlala zinokubonelela ngondliwa xa izityalo eziqhelekileyo zingafumaneki. Umzekelo, amadumbe, imifuno yasendle efana nomfino okanye iziqhamo ezifana ne-marula zibalulekile kwiindawo ezininzi zasemaphandleni.

Iindlela zobugcisa, izibini zincinci. Inkcazelo, iinqwelo ezincinane ezicubu ezibamba iinyanga eziyi-five to six zonyanga lweqada. Le ngenelo iveliswa ngokukhawuleza, iindleko zisebenziseka indawo encinci, iyafuneka. Iindlela ezikhululekile, ukudla ngokukhululekileyo.

Ubungakanani beherdi yakho bubo obuthethayo. Twenty to thirty iinkomo, ungaqala ngomntu omnye oza kunakekela yonke into, ozokunakekela iinkomo, amanzi, utshiza amanzi, impilo okanye nazo zonke izinto efuneka ezigadile efama.

Ndilime ukutya okuluhlaza, ispinatshi, lentils, ndalima iimbotyi, ndalima imifino ene-roots, ibhitruthi, ikherothi namazambane.

Ukungabikho kwemvula kumosha imifino, kumosha nemfuyo. Imfuyo ayifumani amanzi oneleyo okuba asele emadamini, amadami ayatsha, ayomelela. Ezityalweni, izityalo ziyafa ngoba izityalo zidinga amanzi ukuba zihlale ziphucukile zikwimpilo entle ukuze nathi zikwazi ukusipholisa, zikwazi ukusinika amandla.

Ukungabikho koqinisekiso, ukhuseleko kunye namalungelo emisebenzi. Abasebenzi abafudukayo bahlala besebenza kwiimeko ezinzima kwaye ngamanye , ngamaxesha amaninzi abangaxhamli kumalungelo abasebenzayo, anjengemivuzo efanelekileyo, iintsuku zokuphumla okanye ukhuseleko lwempilo okanye ukhuseleko lwempilo nokhuseleko emsebenzini. Ngamanye amaxesha abanikazi beefama abanye baye bangabhatali ngendlela efanelekileyo okanye , okanye umsebenzi ehlala imfuduki .